Kunjalo mngani wami kunjengoba uyichaza, yazi silekeleleka kakhulu thina siwumphakathi, indlela okwenzeka ngayo bekwazi ukuthi basisakazele ngesimo sezulu eziteshini nje lezi ezomphakathi ngoba ziyashesha ukufinyelela ezindlebeni zethu. Lokhu kusilekelela kakhulu ngokuhlukana kwethu siwumphakathi ngoba senza izinto ezahlukene. Ikakhulukazi nje abantwana besikole, yilaba abaya emsebenzini, yilaba abyozama imisebenzi, abanye abenza okuhlukile kwabanye. Loku kuyasilekelela kakhulu osukwini nje ukuthi siluqonde ukuthi usuku esimeni sezulu kuzobe kukanjani. Yingakho nje ngikuthakasela kakhulu ukuthi lokhu akuvame, kuqhubeke. Kuno kuthi kwehle akunyuke kakhulu futhi ulwazi lande kakhulu kwezobuchwepheshe. Kuyasilekelela-ke kakhulu lokhu, Ngibonga kona lokhu nje mina okwenzakalayo.

Ngicabanga ukuthi izinhlelo zokusebenza zemfundo zikulekelela kakhulu ukufunda ngoba esikhathini esiphila kuso umhlaba uya ngokushintshashintsha, kanti futhi nolwazi selande kakhulu. Lwanda nje ulwazi siyadinga ukuthi thina esikhulayo okanye abakhulu emva kwethu lolo lwazi balifice uma balifica bephinde futhi bengeze kulona. Yingakho kubalulekile kakhulu ukuthi ulwazi oluqhamukayo kufanele ubhalwe phansi ukuze kulaba abangazi balifunde phansi. Imisebenzi-ke eyenziwayo efundelwe okubalulekile kakhulu ukuthi umuntu ngaphambi kokuba awenze lowo msebenzi naye awufunde ukuze azowuqonda kangcono. Kanti futhi-ke kuyalekelela-ke lokho ngoba ukukhula kwengqondo, ukukhula kwengqondo, ukukhula kolwazi.

Izingxoxo eziteshini zomsakazo yomphakathi zihlale zikhona unyaka nonyaka ngoba unyaka nonyaka kukhona okuthile okwenzakalayo phecelezi, i-research ibalulekile kumphakathi osuke usebenzela kuwo ngoba umphakathi kuyenzeka utholukuthi ukugxilise kakhulu kwezokholo, ugxilise kakhulu kwezosiko. Ukugxilisa kakhulu ngokubamba kanye kanye usiko nokholo. Kanti futhi abantu abasha emphakathini thizeni kuyenzeka ukuthi bahlupha kakhulu ngokuthi bathole abantwana, bahlupha kakhulu ngokuthi bayeke imfundo, bahlupha kakhulu ngokuthi baxabane bodwa noma bagxile kakhulu ophuzweni oludakayo. Kanti futhi utholukuthi kweminye imiphakathi abanye benza kahle kakhulu, ngaleyo ndlela leyo kulula ukuthi enyangeni kuleyo isimo sinjani, bese-ke sithatha lapho-ke ukuthi sikhulume ngaleyo ndlela nomphakathi.

Ukusebenzisa-ke ukubhanga nge-inthanethi ave kukuhle kakhulu, kuyasilekelela sibaningi futhi kunciphisa nezinga lobugebengu ukuthi izimali zethu kuhlale sikhala ukuthi sintshontshele izimali. Kuyasisiza-ke ukubhanga nge-inthanethi ngoba siyakwazi nanokuthi sabelane izimali zethu ngayo i-inthanethi. Ngiyakwazi ukususa imali kwi akhawunti yami, ngiyise kwe yakho i-akhawunti futhi ngiyakhona nokuthi ngithenge ukudla, ngithenge igrozari ngayo i-inthanethi ngisebenzisa i-ephu thizeni kuleso sitolo leso bese ngikhokha ngebhenki lami, ngisebenzisa i-inthanethi. Kulula nje kanjalo futhi kulekelela nalabo abasebenzisa izitokufela. Mase kufanele babelane izimali zabo abadingi ukuthi baze bayozikhipha, beziphathe ngezandla. Sebenzisa i-inthanethi, babelane.

Mngani wami kuyangijabulisa-ke ukuthi usukhona uyingxenye yalo mphakathi-ke manje. Kule nyanga nje ezokuqala maphakathi nayo, kuvame ukuthi-ke umasipala alekeleleke kulabo abathanda umculo bese esisithi asidedele khona edila egilawundini sihambe siyobuka-ke zisine zidedelane. Into engiyithandayo laphana-ke, ngihlale ngiya njalo, alungiphuthi nangephutha, ngoba kuyangilekelela kakhulu ukuzizwa. Kukhona ngathi into edilikayo kimi ngoba imiculo abayibhalayo ave iqwashisa kakhulu ave ilekelela emphefumulweni sizizwe siphilile siwumphakathi futhi senza kangcono nje siyintsha ngenxa yale mculo yabo.

Kuyenzeka-ke ukuthi abantu uNkulunkulu abaphe iphimbo lokucula bese bengalinaki, bengalithathi ngokuthi libalulekile. Nginokunaka-ke kakhulu-ke njengomsakazi mina, ukuthi abantu abaningi umculo wabo bathanda kakhulu ukuthi bawasebenzise besasesikoleni, bazijabulise besasesikoleni uma kumnandi ngezinsuku zama culture. Emva kwalokho umuntu uma ngabe eseqedile isikole avele akhohlwe futhi umculo, kanti mhlampe iwona okade uzomphilisa impilo yakhe yonke. Uphinde futhi uzolapha nabantu abalalele emsakazweni omkhulukazi. Ngiyacela-ke ukuthi endaweni abantu abasha abangalibukeli phansi ithalente labo. Abasondelane nathi baxhumane nathi sibacathuluzise kulendima ngoba baningi abantu esesibabonile futhi baningi abantu esixhumene nabo abangaba lekelela.